Puo ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama jang batlhokatiro. Batlhokatiro ba amega ka gonne ba tshwanetse gore ba reke data gore ba kgone go kopa tiro ba berekisa tsona di cell phone tsa bone. Jaanong, ga data e le tlhwatlhwa godimo ga gona motho o tlileng go reka data.

Gong ya segompieno go dirisa data e thata, e diriswa go ka tsena ka intanete kgotsa mafaratlhatlha. Wena o dirisa data e feng tlhalosa goreng o e reka bokae, e tsaya sebaka se se kae, e dira jang le gore o tlhopha yona, a e botoka mo go tse dingwe ka tlhwatlhwa gongwe. Ke dirisa data ya MTN ke reka ya two hundred ya go tsaya malatsi a soma mararo. E botlhokwa ka gonne ke e dirisa kwa sekolong and network-e ya MTN ga e tshono.

Tlhwatlhwa ya data e o e rekileng mo kgweding e e fetileng ke efe. Mme o e dirisetsa lobaka lo lo kae, fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele eng. Tlhwatlhwa ya data e ke e dirisitseng kgwedi e fitileng ke five hundred-e ke e dirisitse kgwedi fela. Fa motho a reka data o tshwanetse a lebelele network ya mo a dulang.

Ke data ya di gig di le kae e ka go itumedisang wa bo o e dirisa kgwedi yotlhe gape o ka rata gore e tsene ka letsatsi le fela kgwedi. Ke ka itumella di gig di le lekgolo, nka e dirisa kgwedi yotlhe and-e nka rata e tsena ka di one tsa kgwedi le kgwedi.

Gago e fetsa go reka mogala mme o batla go ka tsena ka mafaratlhatlha go tlhaeletsana le balosika le ditsala. Mme ga ke itse gore data e tsenngwa jang le go dirisa jang mo tlhalosetse ka boripana. Data o ka e reka ka App-e ya gago ya bank.

Fa data ya gago e ka fela pele ga nako go ya ka wena o ka dira eng go netefatsa gore data ya gago e bolokegile. Data ya me ga e ka fela pele ga nako ke tla a di airtime-e ka berekisa sekoloto, mme gore sa fela ka pele ke tla e tima ga ke robala ka shutlha le TikTok mo founung yana.

Fa o ya kwa lebenkeleng o reka data kgotsa o reka mowa, mme o go fetole gore e nne data. Tlhalosa mokgwa o go ratang, o bue le gore re ka boloka jang madi fa re ka o dirisa. Fa ke ya lebenkeleng ga ke reke data kgotsa yone mowa, gantsi ke berekisa banking App ka gonne kwa lebenkeleng fa o reka mowa ba batla o oketse madi mo godimo.

Mo mogaleng wa gago mme tsala ya gago o tlhoka go ka romela kopo ya tiro ka email-e mme ga ana data. Mme le mo mafelong a a farologaneng a a o ka kgona go aroganya e o naleng yona le ene tlhalosa dikgato tsa mogala mo aroganyetsa yone mo mogaleng wa gage gore a kgone go romela kopo eno. Fa ke na le data mo mogaleng wa me ke kgona go romella tsala ya me ka network ya Vodacom o ka dialer, star one one hash wa tlhopha services, wa tlhopha transfer data. Tsala ya gago fa a berekisa nomoro ya Vodacom o tlile go fitlhela data e le gore e ka mo tsaya malatsi a mabedi.

Mafaratlhatlha a five G a tseneletse ka gonne motho o mongwe le o mongwe o batla inthanete e e itlhaganetseng, ka gonne e ya four G e na le go sokodisa ka network.

Dithulaganyo tsa data tsa mogala di tlile go fetoga mo isagong ka gonne motho o mongwe le mongwe o tlabe a na le data a kgona go e dirisa. Mme data e tlile gore thusa batho ba bantsi ka go batla tiro.

Tiriso ya mogala e botlhajana e siame gape ga ya siama. E siame ka gonne ba kgona go fitlhelela kitso e ba senang yone nako nngwe, gape ga ya siama ka gonne ba feleletsa ba tswafa go dira tiro ya bone ya sekolo ba tshepile yone artificial intelligent e re e bitsang AI. Motho o felletsa a tsaya kitso a e fitlhelang mo internet-eng a e dirisa yaka ya gagwe mme ko mafelong a se falole ko sekolong.